Bona re a ba hloka hore re ke re buswa ke basadi. Mohlomong ho ka ba le phethoho e itseng ha re ka buswa ke basadi. Mme le hlompho yona e tla ba teng, le ha e keke ya lekana le le banna. Ka ha ho ntse ho ena le kgethollo ya hore ha hona mosadi ya ka busang monna. Mme ka lebaka la seo, ho ka nna ha e ba le ditshitiso tshitiso tse itseng. Empa mohlomong tswelopele e kaba teng ha o ka busa basadi.

Molemo ho ya ka nna molemo wa lebollo ke ho tlosa lelapi le le leng sethong sa botona ba ntate. E le hore ho ka e le hore ho ka ba le hoya hore ho be le menyetla e theohileng ya hore motho wa ntate a be le tshwaetso ya malwetse a itseng a a kenang ka lebaka la la thobalano kapa ona mekgwa e meng ya thobalano.

Fabric ena e etsang diphahlo tsa rona tsa setso, e fetohile haholo teng hajwale. Ebile le boemo le serithi di theohile haholo. Mme seo re ka se etsang e le ho kgutlisetsa dintho setlwaeding, ke hore di-factory tsa diphahlo di etse hore di fumana fabric e loketseng. Mme le rona re ntshe ka pokothong ha e se e le teng hore re tla fumana dintho tsa boleng bo hlomphehang, le bo lokileng le boleng bo hodimo. E le hore boemo le serithi sa diphahlo tsa rona bo ka phahama hape nakong e tlang.

Le letsatsi leo ke neng ke ya lebaleng la dipapadi. Ho ne ho tletse haholo, ho le monate ho ena le ba batjha le ba baholo. Mme sena ebile monyetla o motle wa hore motho o ko o hahlwe ke moya le hore o tseba le ba le batho ba bang mme ho be monate. Mme ho ya lebaleng la dipapadi ho qobisa batjha hore ba kenelle dinthong tse ko re ditlolo tsa molao tse kang ho utswa, ho sebedisa di tahi le dithethefatsi. Mme sena se ba bolokang se ba se ba boloka, ba se ba boloka mme se ba thusa hore ba tswe mathateng ka hore ba tla be ba le dipapading nakong tseo dintho tseo di etsahalang.

Ke motho ya nang le nako haholo. Mme ke motho ya ratang ho ithuta dintho tse ntjha. Mme ho ithuta setso se seng sa heso e ka ho ka ba ho thabisang haholo. Mme ke rata le hore ke rute batho ka setso sa heso, bao e seng Basotho. Mme sena se nketsa ke ikutlwe ke le motlotlo ka hore ke ile ka thusa batho ba bang hore ba tsebe ka setso sa heso. Mme le nna ka ba ka ithuta sa habo bona.

Ho na le batho ba dumelang ho badimo. Mme mokete, mekete e jwalo ke ya ho leboha hore ngwana ke a leboha hore motho eo o fumane mosebetsi. Mme ba kope hore ba bulelwe ditsela ho ya pele le tshireletso. Nna ha ke so ka ke etsa mokete o jwalo.

Maikutlo a ka ka batho ba kenyang metswako ya sejwalejwale dijong tsa tsa setso. Ke hore ke ba etsa hore di re natefetswe, di re natefele ka ho hla ka ho felletseng. Hobane dijo tsena tsa di-spice tsena tsa sejwalejwale di monate ebile di na le takatso le takatso e latswehang ha monate ka ho fetisisa. Empa dijong tsa setso ha se dintho tseo re ka di sebedisang. Mohodu o pheha, mohodu o phehwa o phehwang ka setso. Ha wa tlameha ho re o tshele di-spice empa o tlameha hore o kenye feela letswai le le ditapole e le hore o kgone hore o o natefele batho kaofela.